Malatsi le nako a e le goreng batho ba le mmalwa ba fitlhelwa kwa ditereneng, ke mo gare ga beke. Mo gare ga beke, mongwe le mongwe o ya tirong, mongwe le mongwe o ya sekolo, mongwe le mongwe o ya mafelong a a farologaneng. Ke ka moo ke reng mo gare ga beke ke mo batho ba ba mmalwa ba fitlhelwang kwa ditereneng. Mme ka gonne terene ga e tlhwatlhwa e kwa godimo go tshwana le thekisi, mme madi a teng o duela madi a mannye. Ke ka moo batho ba le bantsi ba ratang go dirisa terene mo matsatsing a gompieno ka gonne, sa ntlha, ke go tlhoka tiro, go tlhoka madi. O ka se namele thekisi mme o sena madi a go boa kgotsa a go ja.

Go tlatsa terene thata go ama, ka gore fa re namela terene, fa re palama terene, go na le batho ba bantsi ba ba sa itekanelang. Mme go na le batho ba bantsi ba ba gapeletsegang ke go ya ditirong ka gonne ba batla madi, ba batla go phidisa balosika la bona. Mo matsatsing a gompieno, kwa ditereneng go a tlala, fela fa go tlala, bangwe ba emelela ka maoto for nako e telele, bangwe ba nna fa fatshe. Mme e tlaya ka gore o fitlhile nako mang kwa tereneng gore o nne fa fatshe kgotsa go emelele.

Maitemogelo a ntlha a gore ke namele sefofane sa ntlha, go ba nna, ke fitlha mo ha sebe ke sefofaneng. Mare sefofane ke selo se e le goreng. Ke batla go senamela tsatsi lengwe, mme se ka fetola bophelo baka, mme sa nthuta gore ke dire ka thata gore ke fetse sekolo, mme ke kgone go namela sefofane ntle le go tshikinya tlhogo ka madi, ntle le go tshwenyega ka madi. Ka gonne sefofane mo matsatsing a gompieno se namelwa ke batho ba tlhwatlhwa godimo, batho ba ba dirang ka natla, batho ba ba nang le bokgoni jwa sengewe le sengwe.

Difofane tsa kwa matsatsing a gompieno di thusitse ka gonne di gafolela batho gore ba tsamaye maeto a maleele, mme di gafolela batho le gore ba seke ba tsamaya maeto a maleele ka fa petrol tlhwatlhwa ya kwa godimo. Mme motho fa a tsamaya leeto le le leele, mme o tshwanetse a bo a na le madi a gore a kgone go reka petrol gore a fitlhe ko a batlang go ya teng. Sefofane , fa o se palama, o ya kwa Kapa ka terene diura di le nne. Fa o ya ka bese, o ka ya matsatsi a le mararo kgotsa go feta.

Mongwe le mongwe mo matsatsing a gompieno o batla go ipona a kgweetsa sejanaga sa gagwe. Le nna ke batla go kgweetsa sejanaga sa me, go sa kgathalasege gore leokwane le tswelela go tlhatlhoga ngwaga le ngwaga, go sa kgathalesege. Ke batla go palama sejanaga se e leng sa me, ka gonne tekesi kgotsa sepalangwa sa batho sa thusa, mme fela ga se thuse go tshwana le koloi e leng ya gago. Ka gonne koloi e e leng ya gago, o ikgethela gore o palame nako mang, o fitlhe nako mang. Fa o batla go namela taxi, o tshwanetse wa bo o nale nako e e rileng ya gore o namele taxi le gore o fitlhe kwa o yang ka nako.

sa ntlha se o tshwanetseng o se dire ke gore o reka ticket-e ya sefofane sa go ya kwa Nigeria. Fa o reka ticket-e, mme o ya kwa boemelong jwa sefofane , o ema line e telele. Mme fa o ema line e telele, mme fa sefofane sengwe se tla , se fetsa go isa batho bangwe. Fa se tla, o tsena mo gare ga sefofane. Mme pele o tsena, ba batla ticket-e e o e rekileng. O tsena ka gare ga sefofane, o fa mongwe o a dirang kwa sefofaneng seo ticket-e, gore o kgone go tsena, ka gore ntle le ticket-e ga gona ko .